Ndingaqala ngokulungisa indlela endibukeka ngayo. Ndifote ndibe nee-pictures ezintsha ezi-fresh so that abantu xa bendijongile bayithande le nto bayibonayo ndibe ongumzekelo nangendlela endenza ngayo, indlela endinxiba ngayo indlela endithetha ngayo khona ukuze abantu bakwazi ukuyibona i-need yokuba bandilandele.

Oyena mdlali ndimthanda kakhulu ophume izandla kubadlali bebhola ekhatywayo ababhinqileyo ndiza kumbiza ke njengoSis P. Udlala kwiqela eliphambili kakhulu apha eMzantsi Afrika yaye uzimisele uyayazi into ayifunayo uyawalwela amalungelo akhe yaye uwuthatha serious kakhulu umsebenzi wakhe.

Iqela lebhola endilithandayo lelona liphambili apha eMzantsi Afrika elona lihleli nje liyawina. Ndingathanda ukuba liqiniseke apha ekuzilolongeni kwaye lijonge nabanye abadlali elinokubathenga ukwenze kuzoqina iqela eli lethu yaye sizokwazi ukuwina ngakumbi sileli qela.

Elona qela ndilithanda kakhulu apha eMzantsi Afrika leli lisandutshintshwa igama. Lizimisele yaye liqinisekile nangabadlali balo kodwa bendiza kucebisa mna ukuba liqiniseke apha ekuzilolongeni khona ukuze lingehli umgangatho walo lo sele uphezulu kangaka ngoba liyadlala qha kushota nje ukuba liqiniseke apha ekuzilolongeni.

Oh mntasekhaya ingaba kanti ndiyakuphoxa na xa ndisithi andibazi ke ngoku abantu abadlala intenetya. Andinguye umntu okhe abukele intenetya, ngoku ke andinalo ulwazi lwabantu abadlala intenetya ingakumbi abantu ababhinqileyo andizange ndakhe ndeva ngabo, ndiyaxolisa kakhulu mntasekhaya andibazi.

Ingamnceda kakhulu into yokuba adlale ngoba iza kulwa into yokuba ahleli nje utyhafile umzimba wakhe uphantsi nengqondo yakhe idakumbile. Umzimba wakhe uzawudlamka, amajoni omzimba azawubaleka yaye uzawukhefuzela ingqondo yakhe nayo izawukhawuleza ukucinga yaye nentliziyo yakhe izawubetha ngesantya.

Eyona nto ke ndiyithanda kakhulu kukumamela umculo. Ndiye ndizihlalele ndindedwa ndizimamelele umculo wam ndizokwazi ukucinga kakuhle ndiphole engqondweni entliziyweni nasemphefumlweni. Ndiye ndichithe iyure ibenye ngosuku loo nto ke ithi ndiye ndichithe iiyure ezisixhenxe ngeveki ndisenza eyona nto ndiyithanda kakhulu.

Ilizwe lethu laye lamanyana ndlela yokuba abantu bonke babevuya bevuyela le nto intle kangaka yenzekileyo. Wonke umntu wayemxhelomnye wonke umntu emoyamnye omhlophe omnyama omncinci omdala otyebileyo obhityileyo wonke umntu wayehlala ndawoninye kumnandi kuhlekwa kujayivwa kuselwa kumanyelwa miculo kumnandi.

Wonke umntu wayemincimile efuna ukuba siphumelele sililizwe. Loo nto ke yathi yokwenzeka wonke umntu wavuya abadala abancinci abamhlophe abantsundu. Wonke umntu wadibana akwabikho hlanga luzikhethayo zonke iintlanga zahlangana wonke umntu wandawonye wamxhelomnye.

URhulumente uhlala ebajongela phantsi abantu ababhinqileyo. Akubikho lula for uRhulumente wethu ukuba abaxabise abantu ababhinqileyo kwakunye nezinto abazenzayo. Ayindothusi mna into yokuba iBanyana Banyana ikhalazele ukungafumani inkxasomali kuRhulumente ngoba uRhulumente wethu unomkhethe kakhulu yaye uxabisa kakhulu abantu abangamadoda kunabantu ababhinqileyo.

Laa tumente yenza emisebenzi emikhulu kakhulu ebantwini ngoba abanye babegada izitediyamu abanye abaneemoto bebethutha abantu ngeeteksi zabo. Abantu abaneehotele okanye iindawo zolalisa abantu babelalisa abantu kuzo abantu abaneebhizinesi zopheka babephekela abantu. So wonke umntu wayebhenefitha wonke umntu wayegeyina.